kakhulu ukuba ugqirha osebenza eMpuma Koloni akwazi ukuncokola nezigulane ngesiXhosa kuba unxibelelwano olungcono lenza ukuba kube lula ukuqonda isigulo. Ukwakha intembeko phakathi kogqirha nesigulani kunceda ekuqondeni inkcubeko yesigulane ukunceda ekunciphiseni ukungalingani kwiinkonzo yezempilo kuluncedo kwiimeko ezingxamisekileyo. Ngoko ke ukusebenzisa isiXhosa eMpuma Koloni asiyonto yokunxibelelana nje kuphela kodwa sisixhobo esinamandla esandisa intembeko, isithozelo nempumelelo kunyango lwezigulane.

Amashishini asekelwe kubugcisa beentsimbi angaphuhliswa ngokulandela le ndlela, okokuqala umgangatho ophezulu ugxile kumgangatho ophakamileyo wemveliso ukuze ufumane amakhasimende athembekileyo. Okwesibini, uthengise kwiimarike ezahlukeneyo usebenzisa i-intanethi kunye nemicimbi yomphakathi. Okwesithathu udale izinto ezinokusetyenziswa rhoqo ezifana neempahla, izikhumbuzo kunye nendawo zokuhlobisa. Okwesine ufundise abanye abantu ukwenza i-beadwork kwaye uqhubeke uphucule izakhono.

Inxiwa kwilali ethile kuthetha ukufaka komntu okanye intsapho embhalweni njengabemi baloo lali nangona bengakhange bakhulele khona. Ukufumana ke inxiwa umntu kufuneka abhalise . Umntu ofuna inxiwa kufuneka amaxwebu okufekezela ukuba uthatha indawo kwilali ethile. Okwesibini, uphando lendawo kufuneka libe khona. Kukho ukuhlolwa ke okokuba kusemthethweni na ukufudulela kuloo lali. Okwesithathu kubakho isaziso. Kuhlala kubekwe isaziso zokubhalisa kwilali ezingemihla yokuposa, oku kumisela uba umntu, intsapho, ihlale ngokoqobo kuloo lali.

Izinto ezingeloncedo ekwenziweni umsitho womtshato zinokubandakanya izinto ezi ezilandelayo. Iindleko eziphezulu, okokuqala. Umsitho womtshato unokufuna imali eninzi ngenxa yezinto ezifana neempahla, indawo yokubamba umsitho, ukutya, iimvumi. Okwesibini, uxinezelelo lwengqondo. Amalungiselelo anokubangela uxinezelelo phakathi kwabazokutshata, iintsapho okanye abahlobo. Okwesithathu, ngungquzulwana kweentsapho. Kusenokubakho ukungavisisani phakathi kweentsapho ezimbini ezi zibandakanyekayo. Okwesine, ukuphazamiseka kwemali emva komtshato, ityala elithathwayo okanye iindleko eziphezulu zomtshato zinochaphazela ubomi bamaqabane emva komtshato.

Ulawulo lobunkokheli bemveli lunokudlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni uluntu lwale mihla ngakumbi emaphandleni. Ineendlela eziphambili ezinjengokudibanisa abantu nenkcubeko, ukuphatha imihlaba kunye nemithombo yendalo, ukuxhasa imigaqonkqubo karhulumente, ukugweba izikhalazo kunye nokuthintela imbambano, inkxaso kwiiprojekthi zophuhliselo. Zezo nto ke ulawulo lobunkokheli bemveli, usebenza njengamakhonkco aphilayo phakathi kwenkcubeko yakudala.

Urhulumente unokwenza izinto ezininzi ukukhuthaza abantwana abangamaXhosa ukuba bathande ukufunda iinoveli zesiXhosa noba befunda kwezi zikolo ezifundisa mhlawumbe ngesiNgesi. Nazi ezinye zezinto eziphambili anokuzenza, ukufaka iinoveli zesiXhosa kwiinkqubo zemfundo, ukuxhasa ababhali nabapapashi beencwadi zesiXhosa. Akhuthaze ukufundwa kwesiXhosa kwizikolo, iinkqubo zosasazo kunye neenkqubo zenkcubeko, ukuququzelela ukukhuphiswano kunye nemicimbi yokufunda. Urhulumente ke angakhuthaza uthando lwee-novels zesiXhosa kubantwana nokuzifaka kwikharityhulam ukuxhasa ababhali kunye nokwenza isiXhosa silononwabele kwaye sibe nesesiqhelekileyo kwimihla ngemihla yabantwana.

Ewe, iBhayibhile isebenzisa isiXhosa esityebileyo esineentetho ezinzulu, amagama ohlukeneyo nezivakalisi ezakhiwe ngobuchule. Iluncedo olukhulu ekwandiseni isigama somfundi nokuba umzali akazikholelwa zonke iimfundiso zeBhayibhile. Unokumkhuthaza ke umntwana ukuba ayifunde njengemibhalo yesiNtu okanye inoveli eyinxalenye yenkcubeko nembali. Iindlela ezinosetyenziswa ke, yazise iBhayibhile ngesixhobo solwimi, hayi nje lwemfundiso. Ukhethe iincwadi okanye izahluko ezinomtsalane afunde kunye naye okanye umbuze, ambuze imibuzo, asebenzise iinguqulelo ezilula. Zingaziindlela ke umzali athi anozisebenzisa ke.

Ewe, ngokwesiko elininzi lamaXhosa isinxibo somfazi otshatileyo onomntwana siya kohluka kweso mfazi otshatileyo, otshatileyo ongekazali kwiimpawu ezithile ezibonakalisa inqanaba lobomi kunye nesidima sakhe eluntwini. Nazi izinto eziza kohluka, isimbo sesinxibo, izihombiso zinemiqhayi ngohlobo lwamabhinqa okanye iimpahla ezinqatyisiweyo, isithethe nendlela aphathwa ngayo. Isinxibo somfazi otshatileyo onomntwana sibonisa isidima nobuzali, sityebile ngeminqwazi, isigqibuthelo okanye neempahla, kunye neempahla eziveza ulawulo. Ngoxa ungekazali sinokunxiba nje ngendlela elula engangacacisi kakhulu ubomi bobuzali.